Ke ka mo jwetsa hore a netefatse hore moriana oo o sale maemong a lokileng ka ho sheba, date ya yona hore e sa le nakong e lokileng le ho check-a hore, o ntse o na le matla na ha e le hore wa o sebedisa.

Ditokelo tsa bana tsa ho fumana thuso ke ho fumana thuso ka botlalo, ekaba ngwana o tshwere bukana ya hona tliliniking eo or sepetlele, o lokela ho thola thuso ka botlalo, ka nako le hona le ka letsatsi leo. Motswadi a tsamayang le ngwana o lokela ho ba na le bukana ya hae hore ngwana a kgone ho thola thuso e nepahetseng.

Ba tloha ba tlisa meriana e leng hore ha e tholahale dipetleleng kapa ditliliniking tsena tsa Afrika Borwa, hobane bone ba tloha ba na le thuto, e ko hodimo ho na le ya rona, ke ka hoo ba di tlisang ka mo.